I-mobile money indinceda xa funeka ndithenge i-airtime. Akunyanzelekanga okanye akufunekanga ndime emigceni kukho abantu abaninzi khona. Indinceda ukuxabisa ixesha nakwezinye izinto.

Ndingacebisa umalume aye kwiZiko lezaBasebenzi apho ezawunikwa khona ifomu yokuba agcwalise. Le mali ibizwa ngokuba yi-UIF. Le mali incedisana nabantu abasayekileyo emisebenzini ukuze bakwazi uqhubekeka nobomi babo. Ukuphuma kwayo le mali iphuma ngenyanga yahlulwe kabini, ikhona eyokuqala ikhona eyesibini. Angakwazi umalume ukuba abhatale ityala lakhe lasebhankini.

Inkqubo yokucelwa kwebango lwemali okanye i-UIF, uya kwiCandelo lezaBasebenzi, eLabour, apho uza kunikwa ifomu yokuba ugcwalise yonke ii-details zakho phantsi kwifomu. Wakugqiba uya kuxelelwa into yokuba kufuneka ulinde iiveki ezimbini. Emva kweeveki ezimbini kulapho iyawuqala khona ungena imali. Xa ingade ingene, kubalulekile into yokuba uphinde ubuyele kwakhona kwiiofisi zabo ubaxelele into yokuba imali ayikangeni.

Umasingcwabano uluncedo kakhulu eluntwini, ukuqala kokutya ukuya kwindlu apho umntu lo usishiyileyo aza kubekwa khona. Uye ugqume amaxabiso wezinto okanye izixhobo eziye zisetyenziswe emngcwabeni ezifana neentente, izitulo, iitafile, izikhenkcezisi njalo njalo. Ukuba nawo umasingcwabane uye kungashiyi usapho oluhlelwe sesi siganeko sinamatyala.

Into ethi qatha engqondweni yam xa ndisiva ngengxowamali yeinshorensi yabangaphangeliyo kukuthenga kwendlu.

Isizathu sokuba umama ndimse kwikhaya abantu abadala kukuba andibakho phakathi evekini kwaye ndimka engekavuki ebhedini ndiphinde ndibuye sekuhlwile. Yiyo loo nto ndithathe isigqibo sokuba ndimse kwikhaya labantu abadala, apho aza kukhathalelwa. Kukho abantu abaqeqeshelweyo ngokwezempilo ukuba babanike ukutya, babatyise neepilisi kwangethuba ukuze iintlungu anazo zikwazi ukuthomalala. Kwaye akwazi naye ukuhlala nabantu aza kuthetha nabo, aza kwakha incoko nabo.

Ndingatsho ukuba benza imali elula ngehlobo lokuba bona abangabantu abaye basebenzise imali yabo ukuthenga umhlaba, ukwenza uqoqosho okanye ukufuya imfuyo. Eyona nto bona abayisebenzisayo kukujonga abantu aba basebenzisa umhlaba ukuba kumhlaba wabo benza ntoni na. Loo nto iye ibenze ibe ngabantu abangasondelelanga kakhulu ebantwini. Eyona nto bona abayizuzayo yimali nendlela uqoqosho oluphuhla ngayo eMzantsi Afrika okanye kumntu ngamnye. Iye incede kwabona abanini bomhlaba.

Iinkampani eziye ziqashe ngeli hlobo azilunganga kuba ziye zisebenzise abantu ukufumana inzuzo ngendlela emnyama. Xa umntu , xa inkampani isithi kufuneke uzise abantu ababini bona bangaphangeli kuloo nkampani nawe uhlale endlini kodwa rhoqo ngenyanga kube khona umrholo owufumanayo, zezinye zeendlela zobona okanye ziboniswa ukuba loo nkampani ayilunganga.

Abazali kufuneka bayazi indlela yokusebenzisa ifowuni okanye imfonomfono. Kufuneka basazi isikolo apho umntana wabo afunda kuso ayazi nesebe elo umntwana wakhe afunda kuso. Zinyanzelekile asazi inamba okanye iinombolo umntwana wakhe aye angene ngazo esikolweni ukuze isikolo siqiniseke ukuba nguye owenza okanye nguye owenza intlawulo yesikolo.